Ngokoluvo lwam ibhasi ikhuselekile ngakumbi kunetekisi kwizizathu ezithile. Ukulawulwa ngokusesikweni, ukuhamba ngendlela ecwangcisiweyo, ukuncipha kweengozi yokukhwelisa ngabantu abangaziwayo, ubudlelwane nemithetho yokhuseleko kodwa nangona kunjalo ukhuseleko luxhomekeke kwiimeko kuba kukho iimeko apho itekisi ingaba yindlela ekhuselekileyo. Umzekelo, xa uhamba ebusuku okanye ufuna ukufika ngqo ekhaya kodwa ngokubanzi ngenxa yolawulo olungakumbi izindlela ezicwangcisiweyo kunye nenani labakhweli ibhasi ihlala ikhuselekileyo, ihlala ikhuselekileyo ngakumbi.

Amanyathelo endinothi ndiwathathe kukuba okokuqala ndihlole ukuba ndinazo na ezinye iindlela zokuhlawula. Okwesibini, ukusebenzisa iindlela yedijithali yokuhlawula, ukucela mhlawumbi uncedo kumntu endimaziyo ukuba mhlawumbi kukhona umhlobo osebenza nam okanye ummelwane endihlala ndihamba naye ndingacela ukuba andiboleke imali okanye andithengile itikiti ndize ndimbuyisele imali emsebenzini okanye kamva. Mhlawumbi ukuba ikhaya lam likufuphi kwaye ixesha elaneleyo likhona ndingabaleka okanye ndihambe ngokukhawulezileyo ukuyothatha isipaji sam ndize ndibuyele esitophini phambi kokuba ibhasi yam ifike.

Ndingasondela kumqhubi ngentlonipho ndize ndichaze ukuba lixesha lam lokuqala kwaye bendingazi ukuba ibhasi isebenzisa kuphela ikhadi. Ndingabuza ukuba kukho na indlela yokuba ndikhwele ngoku ndize ndihlawule emva nangona oku kungekhoyo rhoqo. Abanye abaqhubi bayakwazi ukuvumelana ukuba uhambise imali kwiofisi yabo kamva okanye udibane naye kwakhona. Mhlawumbi ndingacela umntu okhwele ibhasi ukuba andikhuphele imali ekhadini lakhe ndize ndimbuyisele ngemali endinayo. Oku kufuna ukuba ndibe nomoya ovulekileyo kwaye ndibonise ukuba ndiza kuyibuyisa imali kangangoko.